Ee, motho o lokela ho ya sepetlele le ha a tshwerwe ke mekgohlano fela, hobane matsatsing ao se re phelang ho ona batho ba ya hlokahala ka baka la mekgohlano fela. Ke ka hoo motho a lokelang hore a potlakele mokgohlane wa hae, a ye sepetlele kapa tliliniking ho wa fumana thuso.

Ke ne ke ile sepetlele, mme ha kea fumana thuso hobane ha ke a ka ka fumana ngaka e leng hore e ka nthusa, hobane dingaka dine di sebetsana le batho be leng hore ba kula haholo. Ke lona lebaka leo ke lefuweng hore ha ke tlo kgona ho thola thuso.

Ke nahana hore ehlile ke leano le letle hore le bona ba fumane meriana, hobane ho dula ka tlase ka moo ka mokoting ho ntso ho sa bolokeha le teng hobane ba ya kula, motho a tshabe ho tswa ka mono ka mokoting hore a ye ngakeng ho ya fumana thuso.

Ke nahana hore, ke hobane ba se na tsebo ya sena, ke ka hoo ba sa sebedise ditshebeletso tsena. Tjhe ha ke e mong wa bona, hobane le nna ha ke na tlhahiso leseding ka taba ena.

Tjhe, ha ke nahane hore matsholo ana a kgone ho fihlella seo se reretsweng, hobane hangata bontate ba tloha ba sa tsebe hore kannete ba na le kankere ena ya botona. Kapa ditlhatlhobo tsena tsa kgafetsa kgafetsa ha di fihle ho bona, ke ka hoo ba senang tlhahiso leseding ka tsena.

Sena ke hobane ha re na, tjhelete ya hore ebe re ka fumana, dithuto tsena tse shebaneng le tsa bophelo. Hape ha re na matitjhere ao e leng hore a tla ruta ka tsa bophelo.

Dintle tsa thibela pelei, ke hore eo tshireletsa hore o se ke wa ima hape, kapa ona ho ima kgafetsa kgafetsa ke tsona dintle tsa dithibela pelehi. Ditlamorao ke hore, tse ding di ka o kudisa le hore ha di na bonnete ba ho re kannete di tla o sireletsa. Ke ka hoo o lokelang ho sebedisa dikgohlopo jwalo jwalo le ha o sebedisa dithibela pelehi.

Ee, sebakeng seo ke dulang ho sona mananeo ana a ya fihla. Se etsang hore ke kgone ho tseba ka mananeho ana ke hobane ke molatedi mane ho Facebook wa dipetlele tsena, tseo leng hore di re hlahisetsa tlhahiso leseding mono hore ho na le mananeo a tlatla a ho enta.

Kannete ke tatile ebile ke na le bopaki ke bona hore kannete ke na le kgalemo ya ho qetela mosebetsing, kea kopa kannete hore ke tle ke fetiswe moleng hore ke tle ke tsebe ho potlakela mosebetsing hore ke se ke ka tla fumana kgalemo e ngwe hape.

Tjhe, ha ke nahane hore batho ba dulang metseng ya mahaeng ba ya kgona ho fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodimo, hobane hangata ke hobane ba dula hole hore ditshebeletso tsena di ka ba fihlela.

Ha ke ntse ke ya tliliniking, ke bona borakgwebo ba bang ba rekisa dijo, ba bang ba rekisa ditholwana, ho batho bao e leng hore ba tlile tliliniking.

Tjhe, ha ke soka ke utlwa letho ka Movember campaign, le hore na e reretswe eng, kannete ha ke tsebe. Ha ke tsebe le hore e tshehetswe eng Movember campaign.

Ke ne ke na le tshepo hore di-booster shots di ka thusa batho, empa nna ka mora hore ke hlabe booster shot, ke motho e leng hore se ke dula ke tshwarwa ke sefuba e le hore ne ke le motho a sa tshwarweng ke sefuba ho hang.

Ke nahana hore batho bana ba tloswe moo ba leng teng, ba iswe moo mahaeng, ba kgone hore ba tle ba kgone hore ba thuse.

Hore o kgone hore o yo bolla sepetlele, o lokela hore ba dilemo tse leshome le metso e mmedi ho ya hodimo, o lokela ho ba le lengolo la tlhaho, mme o tle le lona sepetlele ho re ba tlo kgona ho bona dilemo tsa hao le ho le sebedisa o lokela ho tla le pasa ya motswadi.

Sena se bohlokwa hobane ba ka fumana bophelo bo botle, ha ba fumana tlhokomelo ena.

Ke nahana hore batho ba tlameha ba fumantshwe makoloi hore ba iswe moo e leng hore ba tla fumana thuso teng ho re ba rere malapa a bona.

Nka ya tliliniking ho ya ba tla patlisiso ka meriana ena, e bang e se ya nnete ke bona ba tla nka tsela eo e leng hore e tla ba thusa hore ba tshwarise lebenkele lena.

Ee, ke nahana hore ke ntho e hantle hobane ha motho a ntsa a dutse hae kwa o ntsa senya nako.

Ke nahana hore se bakwa ke ho se hlokomelwe hantle. Se ka thibelwa ka mokgwa wa hore motho a ka ya mo sepetlele ho ya batla tlhahiso leseding hore a ka thibela seo jwang.

Ke nahana hore ke hobane batho ha ba na tlhahiso leseding ka moriana ena, le hore e sebediswa jwang.

Seo ke se tsebang ke hore, di-antiretroviral di hafola CD4 count hao dinwa, ebile di thusa haholo hore masole a hao a mmele a dule a shahlile ebile a kgone ho itshebeletsa.

Ke nahana hore ba ka ya tliliniking ho ya fumana dithibela pelehi, hore di ba thibele hore ba se ke ba ima.

Ke thusitswe ke di-line tse telele, le batho ba nkang nako hore ba ske ba thuswa.

Ho bohlokwa ho tseba hore na o eme kae ka maemo a hao a bophelo. Seo o ka se tseba ka ho ya fumana thuto tliliniking hore na o ka itshireletsa jwang.

Ee, hobane dijo tse nang le dimatlafatsi di matlafatsa mmele ebile di tjhorisa kelello.

Ha se hangata moo re bonang batho ba keteka kgwedi ena, hobane batho ba bangata ba iphumana ba sena bona bontate.

Ke nahana hore o ka tliswa dintho tsena tse bitswang ka hore ke di-mobile clinics, hore batho ba mahaeng le bona ba kgone ho finyella chemist-ing.

Ee, hobane batho ba kgona ho fumana, thuso e bang ba hloka hore ba ka test-a.

Nka mo susumelletsa hore a kene mananeo a di-disability programs.

Tlhatlhobo ya ngaka e bohlokwa selemo le selemo hobane, ngaka e ka kgona ho fumana lefu leo e leng hore monga lona o ne a sa tsebe ka lona.

Ho bohlokwa hobane batho ba dulang tulong tse jwalo, ha se hangata ba fumanang tlhokomelo e ntle.

Hangata ba hloka bophelo bo botle ka baka la bolelele ba ho ya tulong tsa bona hore ba fumantshwe dingaka tse ka ba hlahlobang.

Tjhe, ha ke tsebe meriana e thusang batho ba hlokahalletsweng .

Ke nahana hore e ka thusa haholo ho nthusa hore, ho tepella ha maikutlo aka ke ikutlwe ke le hantle

Ke nahana hore ke tsela ya hore ho hirwe dingaka tse ngata dipetleleng tsena tsa mmuso.

Tjhe, hobane ho bonahala batho ba ntse ba rata lebollo la setso ho feta la sepetlele.